Nka kgetha ho ba molemi. Hobane hoba molemi ho tla nthusa hore ke kgone ho ba na le dijalo tse ngata. Tse ka thusang setjhaba sa rona kaofela, hore ba tle ba kgone ho thola mesebetsi le di-shop-o .

Naha ya Afrika Borwa ke ya setjhaba sa Afrika Borwa. Batho ba hlahileng hona mona Afrika Borwa. Ba ba bang ba e bakang ha ba tsebe hore ba batla eng. Hobane motho o mong le o mong a hlahileng Afrika Borwa. Naha ena ke ya hae.

Banna ba fumana menyetla ho feta basadi masimong, hobane ba na le matla ka tlhaho ho feta basadi. Seo se etsa hore basadi ba sa fumane menyetla ho ya pele.

Batjha ba kajeno ha bana thahasello le tsa temo. Hobane ba tlwaetse ho ho fumana tjhelete ka pelana le hore ha ba batle hore mmele ya bona e be .

Ke tla mo jwetsa hore bekeng e latelang sentse ke entse mabaka aka le mosadi wa ka ya hore ra tswa re ya dijong tsa bosiu.

Mathata ao ke bonang batjha ba kopaneng le ona mesebetsing ya temo, ke hore ba sebedisa nako e telele ho feta nako eo ba o fileng yona mesebetsing. Ka baka la ho phusa mosebetsi hore o tswelle pele. Se seng hape ke hore ba ba sebedisetsa ka metjhine e ba sa ba rutang hape, le hore ba sebedisa .

Mathata ao batjha ba shebaneng le ona mesebetsing ya temo ke hore ba ba sebedisa nako e telele ho feta nako eo ba fileng yona. E nngwe hape ke hore ba sebedisa metjhini eo ba sa tlamehang ho e sebedisa ka baka la ho push-a nako ya mosebetsi. Hore mosebetsi o tswelle pele.

Rapolasi e motjha hore dihlahiswa tsa hae di finyelle mmarakeng, o tlamehile hore a etse hore a sebetse ka nako hore a kgone ho fihlella dingaka tsa hae hore dihlahiswa tsa hae di finyelle mmarakeng.

Nka ba tlhalosetsa feela hore dirapa tse emmeng leboteng ha se tsa nnete. Empa di etseditswe hore ho bontsha hore ka shop-ong di ya lokiswa tsa nnete.

Mohopolo wa ka ke hore nka ba eletsa hore naha eo ba ka e sebedisa, ho dira dirapa le tshimo hore ba jale dijalo, ba kgone hore ba .

Nka tlhalosetsa batswadi ba ka hore tlhokeho ya ho ya polasing e ka ba sebeletsa ka hona ha ba fihla polasing, ba tla kgona ho bona botlhokwa ba hore dijalwa di ya tlhokeha setjhabeng. Ba kgonne ho tla ka mane hore ba etse.

Ditholwana tse nang le tsona mona Afrika Borwa di lokile hobane ha re ka sebedisa tse tswang mose, re ka sa hlola re sebedisa tseo re nang le tsona. Seo se ka etsa hore re bane le ditholwana tse ngata. Re sa tsebe le hore re tlo sebedisa re tlo di sebedisa jwang. So ha ho thuse hore re nke ditholwana tse ding tse tswang mose ha ntse re na le tsona mona Afrika Borwa.

Basebetsi ba polasi ya ka ba re bona ba hobane ha ke ba tshware hantle. Lebaka e kaba hore ha ke so ba nyolosetse ditjhelete mokgolong wa bone se seng hape e kaba le hore ba kgathetse hore ba sebetse nako e telele ho thusa polasi, hore e tswelle pele. Hobane nako eo ke ba fang yona. Ha se nako e re dumellaneng ka yona hore ba sebetse.

Phofo ya poone e tswa , o nka poone o e sila, o ka e sila ka lejwe kapa o ka sebedisa motjhini wa teng o ba nang phofo eo. E nngwe hape o ka nka poone wa e tshela ka metsing, sebaka se setelele ya ba wa e ntsha wa e sila ka lejwe wa etsa phofo.

Bana ba dilemong tse tlase ba tswang malapeng a futsanehileng le bona ba tlamehile hore ba thole nako ya hore, ke bua maka mo.

Bana ba ba tswang malapeng a futsanehileng ba tlamehile hore ba thole menyetla ya hore ba kgone ho sebetsa le ha e le hore ba dilemong tse tlase. Hobane ha hona nthwe ba ka e etsang. Se seholo feela ke hore ba thole mosebetsi ha ntse ba ya sekolong. Hobane ba bontsha hore ba batla ho lokisa seemo sa matlong a bona.

Dikolo tsa ditoropo ha di rute bana ka tsa temo. Hobane ba tseba hore ha ba no ikwetlisa ka matsoho seo ba bona e le tshenyo ya nako. Hobane se botlhokwa ka ho ruta bana ke hore ba kgone ho bona ntho e ba etsang ba rutwang yona.